U tea u vha a tshi kho ḓivha mutsho wa vhusiku wa iḽo ḓuvha uri u ḓo vha hani, u tea u dovha a sedzana na uri avhe o eḓela o netuluwa zwavhuḓi uri a sa kumedze vhusiku a tshi reila.

Hai thi vhoni yo fanela.

Ndi vhona i songo fanela mitengo ya zwivhaswa i no rengisiwa.

U itela uri musi wa khombo muthu avhe o tsireledzea, arali bisi ḽine a khou tshimbila ngaḽo ḽi ḽa khwiṋe kha madzulele ṋamusi havha na khombo a nga si to vhaisala vho u fana na musi o dzula kha bisi ḽine madzulele a hone a si a khwiṋe.

Fhethu hune nda tama u hu dalela nga bupo ndi Cape Town, sa izwi ndi tshi tama u ya lwanzheni lwa henefho hu hone hune a thi thu luya lwanzhe lwa hone ndi ngazwo ndi tshi tama u ya hafho fhethu.

Hune ha ṋameliwa hone mabisi ho fhaṱiwa fhethu hune arali mutsho wa vha u muṅwevho mvula yavha i kho na, hu ḓovha honi tsireledza na uri hu na vhathu vhono shuma getheni ḽa afho hune ha ṋameliwa bisini na masekhurithi ono shuma ane a tsireledza vhathu vho novho vhodo u ṋamela mabisi.

Ee ndi vhona zwi tshi ngavha zwavhuḓi na u zwi tama ndi a zwi tama, u vha na thekhisi ine ya nga tshimbidza vhadzulapo vha hashu, uri vha ye hune vha ṱoḓa u ya zwo leluwa. Ngauri zwino vha ya konḓelwa uya fhethu hune vha ṱoḓa ya zwo leluwa, huṅwe zwi vha ita uri vha tshimbile vha tshi khoya fhethu vho hwala mihwalo yo no lemela sa izwi hu sina dzi thekhisi dzo no vha swikisa hayani.

Ndo no vhuya nda ḓaḓiswa nga kushumele kwa mavhone a badani ngauri ngei hune nda dzula hone huṅwe uya wana o funga u ṱavhanya, maṅwe maḓuvha a sa funge hune ra vha ri sa ḓivhi uri hu kho itea mini.

Thi ngasi takalele uḽi lingedza, sa izwi ndi tshi ofha uvha nṱha maṱhakheni musi ndi tshi sedza fhasi a thivhi na mulalo a zwi mphi mulalo u ṋamela heḽikophutha ndi nḓila yo khetheaho ya u ṱola fhethu. Fhedzi nṋe ndi ṱoḓa u wana iṅwe nḓila ya u ṱola fhethu sa izwi ndi tshi ofha fhethu hu lapfhu kana hune ndi nṱha nṱha.

Ndi ḓivha uri u hwalwa ha thundu nga zwiporo ndi zwithu zwo no itwa nga vhuronwane, zwine arali nethiweke ya vha i tshi kho thithisea ya u hwala thundu nga zwiporo, zwinga thithisa zwithu zwi nnzhisa zwinga thithisa zwithu zwinzhi sa sa izwi wo sedzela khayo. Ndi iṅwe ya khaedu iṅwe ya khaedu dzi ngaho ndo ndo lwa ya themamveledziso na vhukoni zwi kwama khonadzeo dza yo dzoṱhe.

Khaedu dzine dza nga itea khaedu khulusa ndi musi arali ha itea zwiṅwe zwithu kha mureili wa bupo musi vha haningei nṱha.

Musi muthu a sina khadi ya u ṋamela bisi u tou badela tshelede hanefho a tshi dzhena bisini.

Ndi ngauri thekhisi i nga ḓalesa ha vhukundwa ha uri vhaṅwe vhathu vhavhe na ha u dzula.

A vha vhono enda ngadza muyani tshenzhemo dzine vha ṱangana nadzo ndi uri, vhoramabindu vhaṅwe musi vhangei muyani a vho ngo tendelwa u shumisa ṱhingo thendeleki vha mbo ḓi humbelwa uri vha i vhee kha air plane mode hune huṅwe vha nga kundelwa u amba na vha muṱa kana na vha mishumoni.

Ndi uri u shumisa tshifhinga tshau a u shumisa zwifhinga zwa vhaṅwe sa izwi u kha goloi ya vhaṅwe na vhaṅwe sa thekhisi, na uri u ya kona u vha na tshifhinga tshau u woṱhe u songo dzula na vhathu vhanzhi vhanzhi.

Musi vhathu vho fhira tshikalo vha kha thekhisi izwi zwi ita uri vhathu vhavhe vha songo tsha tsireledzea kha iyo thekhisi, sa izwo tshikalo tsho vheiwa u tsireledza vhaṋameli musi vho ṋamela thekhisi. Zwino dzi khombo dzine dzi nga vha hone ndi uri musi iyo thekhisi ya thula iṅwe, vhathu vha nga vhaisalesa sa izwi vho vha vho no fhira tshikalo.

Vhuḓi ha uvha na thekhisi ndi uri uvha u kho thusa tshitshavha tshau, u vha u kho thusa vhathu vha lushaka vhane a vha na dzigoloi dzavho uri vha kone u tshimbila vha tshiya fhethu hure kule sa izwi hu si vhathu vhoṱhe vha re na mashudu a u vha na mimoḓoro yavho.

Tollgate ye yavha I khou ḓura ndi Makhado tollgate he ra badela two hundred and fifty.

Ee ndi a zwi takalela sa ezwi musi ri kha thekhisi ri vha ri fhethu huthihi ri tshi khou kona u amba hu tshi khou takadza ri tshi khou ḓi mvumvusa hanefho, zwi dovha zwa hudza vhuthihi uri ri anḓane sa muṱa.

Ee ndo no ḓi wana ndo ima ḽainini ndo lindela u dzhena nga ngomu ha thekhisi, sa izwi hune nda dzula hone thekhisi dzi tshi konḓa nyana zwino ri tea u to ima ḽainini ra lindela thekhisi ino kho tevhela.

Ndeme ya hedzi nyendo yone ndi khulusa, hu na fhethu hunzhi hune ra hu dalela nga hafhanoni hune ndi fhethu hure na zwithu zwa vhakale, hure na zwithu zwa lushaka, hure na zwithu zwa lushaka lwa tshivenḓa zwine zwino zwiṅwe a zwi tsheo ri vha ri khou yo zwivhona zwiṅwe ri tshi zwi fara zwone hu ngazwo ndi tshi vhona zwi zwa ndeme uri ra sa hangwe hune ra bva hone.

Goloi dzine nda vhona dzi sa tu ḓura futhi dzi sathu shumisa zwivhaswa zwinzhi, ndi goloi ine ya pfhi Polo, sa izwi ndi humbulela hu yone ngauri ndi yone ine nda i vhonesa afha hayani sa izwi vhathu vhanzhi ngeno mahayani vha si tovha na masheleni manzhi hu ngazwo ndi tshi humbulela uri ndi yone ine a i to ḓura honeha ya ḓovha ya sa shumise zwivhaswa zwinzhi.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi musi dzi tshi kho tshimbila badani dzavha dzi tshi kho thivhela dziṅwe dzi goloi afho badani nḓila, kana dziṅwe goloi dzi si tsha pfha dzo tsireledzea nga idzi goloi dzo hwala thundu u mona na shango ngauri dzi vha dzo hwala zwithu zwilapfhu. Mushumo wa maḽori a u hwala zwithu zwilapfhu u wa tshuwisa vhaṅwe vhareili badani, nahone u ṱoḓa u itwa nga vhuronwane na nga nḓila yo tsireledzeaho futhi zwi tea u to gudeliwa sa izwi zwi songo leluwa.

Musi hu tshi ita ya migwalabo ya thekhisi zwi kwama nga mannḓa a vha vhone vha vha tshi kho tea uya mushumoni sa izwi zwi tshi vha thithisa vhaṅwe vha tshi shuma kule ngauri musi hu na migwalabo zwi amba uri thekhisi dzi ḓovha dzi sa kho shuma nga nḓila ine dza shuma ngayo zwa vha kundisa uri vha kone u swika hune vha kho tea u ya hone.

Ezwo zwiendedzi a zwo ngo to fhambana vhukuma fhedzi phambano ṱhukhu ine yavha hone ndi ya uri zwiendedzi zwa kereke vha ya fhungudzeliwa tshelede ya to badeliwa nga vhathu vha kereke.

Zwivhumbeo zwa mbadelo kha nḓowetshumo ya thekhisi dza bisi ṱhukhu i tea u vha khagala u itela uri nnyi na nnyi a tshi dzhena afho kha thekhisi ya bisi ṱhukhu avhe a tshi kho ḓivha uri u kho ḓo badela vhugai a sa tou mangala a tshi vho tea u tsa.

U ṱola thekhisi tshifhinga tshoṱhe zwi nga khwinisa tsireledzo ya thekhisi nga u ita uri avha vhareili vha bisi ṱhukhu vha dzulele u dzi ṱhogomela vha dzulele u sedza uri dzo ima nga tshiimo tsho uri hu kone u tsireledzea vhaṋameli vho no kho ḓo namela thekhisi dza bisi ṱhukhu.

Dzikhaedu dzine vhalanguli vha mutevhe vha sedzana nadzo kha mishumo yavho ya ḓuvha na ḓuvha ndi uri hu na vhaṅwe vho novha vha vha tshi ḓa vha vha vha si khou reilisa zwone vha tshi khou reilisa zwiṅwevho kana vhaṅwe vha ṋameli vha tshi ḓa na tshelede i songo swikaho. Muthu a amba a tshi vho tea u tsa uri tshelede yawe a i swike huna uri muthu awe tsha na zwine wa nga dovha wa mu ita zwone nga hetsho tshifhinga.

Zwine kereke fhedza nga ita ndi u thola muthu ane a ḓo vha a tshi ṱola iyo thekhisi a tshi tshimbila nayo uri a vhone uri zwiendedzi zwo tsireledzea na uri zwi swikelele kha vhaaluwa.

Zwiitisi zwa khuḓano vhukati ha madzanga na dzi thekhisi ndi musi dziṅwe thekhisi dzi tshi vho hwala hune a songo tendeliwa u hwala hone sa izwi vha tshi katela na uri thekhisi i guma gai na uri i hwala guma gai.

Thaidzo dza hone ndi uri izwi zwiendedzi a hu na nḓila ya u thusa vhaaluwa a hu na muthu wa u thusa aluwa vha tea u ṱoḓa vha to ḓi thusa musi vha tshi dzhena kha zwezwi zwiendedzi zwine zwa ita uri vha vha vha si tsha farea zwavhuḓi.

Ndi vhona hu khwine uri hu tovha na vhuendedzi ha vhaaluwa fhedzi hune ha do itiwa ho sedzana na zwine vha aluwa vha ṱoḓa zwone u itela uri idzo vhuendedzi ha vhaaluwa fhedzi hu vhe hu tshi kone u isa vhaaluwa na dzi kiḽiniki na fhethu ho no rengiwa zwiḽiwa uri hu kone u shumelwa vhaaluwa vha kone u thusiwa zwavhuḓi.

Khaedu dzine vhareili vha thekhisi vha ṱangana nadzo ndi vhaṋameli tshṅwe tshifhinga vhaṅwe vha ḓa vha si na tshelede yo swikaho vhaṅwe vha ḓa vha thoma dzinndwa musi vha nga ngomu dzi thekhisini zwine zwa khakhisa vhareili zwa sia vhareili hu vhone vhaṋe vha tea u tandulula idzo thaidzo.

Hune nṋe nda dzula hone thekhisi dzi a konḓa thekhisi dzi a konḓa vhukuma u wanala kha vhupo hashu thekhisi dzi ḓa nga tshifhinga nga tshifhinga arali ha ḓa thekhisi hu a fhedza awara dzi si khou ḓa nga tshifhinga tsha mushumo nga maanḓa hu ḓa thekhisini nthihi fhedzi arali ya u si zwi amba iwe wo kundelwa.

Ee, muthu ane nda mu ḓivha ono vhuya vha na mushumo ya u endedza vhathu tshenzhemo dzine ono mmbudza dzone uri u ṱangana nadzo ndi hanedzo dza vhathu vhane vha dzhenela thekhisini i tshi vho tea u ima uri hu tsiwe muthu avha a tshi vho amba uri ene tshelede yawe a i swiki vhaṅwe vha vha tshi vho amba uri vhone a vha na tshelede vhaṅwe vha to ima vha shavha vha songo badela, zwine zwa sia zwi tshi vho fha thaidzo mureili vhaṅwe vha to dzhena afho nga ngomu vha thoma dzinndwa.

Pfhanelo ya uri naye mureili wa thekhisi ya bisi ṱhukhu o faneliwa nga u hola zwino vhathu vha tea u badela tshelede yavho na uri nae ndi muthu ri tea u amba naye sa muthu nothini u mu hamba unga ndi ṅwana.

Hai, a thi a thu vhona vhuendi ha tshitshavha vhune ha katela vhaaluwa nga ngeno vhuponi ha hashu.

Ngeyo muṱani wa hashu a hu na muthu ane avha na moḓoro zwino vhaaluwa vhovha vhori vha vha tshi kho vhaisala vha vha vha tshi kho tea u dzhiwa vha swikiswa kiḽiniki hune vho ḓo thusiwa nga tshumelo ya u endedza vhathu ya vhaaluwa.

Zwine zwa si zwi takalele nga u shumisa tshiṋamelo tsha ṱireini musi ndi tshi khou ya huṅwe fhethu. Ndi uri ṱireini a u koni u i imisa huṅwe na huṅwe. U tea u to lindela i tshi ima hanefho hune ya tea u ima hone.

Ndi vhona unga tsho no ita uri zwi dzhie tshifhinga tshilapfu u lugiswa. Ndi ngauri kha edzi ṱireini ho shumiswa zwithu zwi no ḓura vhukuma na zwithu zwo khwaṱhaho. Zwine zwi nga ḓi vha zwitshi konḓa u wanala hu ngazwo vha tshi dzhia tshifhinga tshilapfu u lugisa zwiṱitshi zwa ṱireini. Nga murahu ha musi zwo tshinyadzwa nga misi ya migwalabo.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri vhalongi vha zwidimela vha nga langa zwifhinga na kutshimbilele kwa zwidimela nga u ṋambatedza. Fhethu hune ha rengiwa hone dzi thikhithi dza u ṋamela u sumbedza uri hu ṋamela vhathu vha ngana. Na uri hu tea u vhaleliwa uri nga ngomu dzhena vhathu vha ngana arali heyo nomboro ya swika u si tsha tea hu rengisiwa thikhithi.

Tshivhalo tsha vhathu vho ḓalesaho nga ngomu ha zwidimela zwi nga thivhiwa nga vhathu vha ngei vhane vha tendela vhathu vha tshi dzhena tshidimelani. Hu tea u sedziwa uri kha tshidimela tshi ḓala nga vhathu vha ngana. U itela uri iyo nomboro i tshi swika ha sitsha tendiwa vhaṅwe vhathu vha tshi dzhena.

Tshenzhemo ye nda ṱangana nayo ndi musi vhaṱoli vha tshi lenga u ḓa u sedzana na thikhithi. Vha tshi sala vha tshi ḓa thikhithi yanga ya vha yo no ngalangala ndi si tsha ḓivha uri i gai. Nda vha ndi tshi vhonga muthu o dzhenaho nga vhutswotswi a songo rengaho thikhithi. Zwone zwo kwama nḓila lwendo lwanga ngauri ndo mbo ḓi tsitsiwa.

Zwo leluwa nga maanḓa sa izwi zwi so ngo to dzula zwone uri vhaaluwa vha ṱwe vha tshi kho tsa nṱha na fhasi vha khou tshimbila. Zwino e hailing kha vhupo hashu zwinga thusa nga maanḓa. U ri vhakegulu na vhana vho bva ḓoroboni vha tshi tsa ngei nṱha badani. E hailing service i kone u vha tshimbidza i vha swikise getheni ḽa hayani.

Mitengo ya uber yo fhambana nga maanḓa kha mitengo ya dzithekhisi dzo ḓoweleaho. Ngauri uber i u dzhia afho hune wavha hone ya u swikisa getheni zwino yone i a ḓura nyana.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma u itela uri arali hambo itea zwiṅwe zwithu. Sa izwi hono ḓala mafhungo nga uber kana bolt a uri avho vhathu vha khou tswa vhathu. Khonani yaṋu kana shaka lanu ḽi ḓo kona u vhona zwori ni gai nge na sherela khonani yanu uri ni gai.

Ndi vhona zwi songo dzulisa zwone sa izwi vhathu vha thekhisi vha vha vha kho soko lwa na vhathu vha uber na bolt. Ngauri arali vhathu vha ri vha khou ṋamela bolt a zwi ambi zwori vhoṱhe vhathu vha ḓo tsha u ṋamela thekhisi vha ya vha ṋamela bolt. Vhono kho ṱoḓa u ṋamela thekhisi vha ḓo ḓi ya vha ṋamela dzi thekhisi. Zwino vho no kho ṱoḓa u ṋamela bolt khavha ḽi tshi yo vha ṋamele bolt. Sa izwi vha tshi kho ṋamela nga tshelede dzavho.

Vhareili vha bolt na uber ndi vhona uri vha shumisa GPS musi vha tshi endedza vhaṋameli. Ngauri a vha ḓivhi fhethu hoṱhe. Zwino GPS i ya vha thusa uri vha kone u vhona zwori vha kho yela gayi.

Arali nda ḓi wana ndi kho shumisa bolt kana uber ndi nga takalela mureili wa mufumakadzi. Sa izwi hu hone hune ndi nga pfa ndo tsireledzea musi ndi tshi khou reiliwa nga mufumakadzi.

Sa izwi uri ndi wane bolt kana uber ndi tshivha ndo zwi ita nga ṱhingo. Ndi ya vha ndi tshena zwiṅwe zwa vhudavhidzani zwa uyo mu ḓiraiva wa bolt kana uber. Zwino ndi nga zama u mu kwama nga honovho vhudavhidzani vhune nda ḓo vha ndi tshe naho.

Ee sa muṋameli kha bolt kana uber ndi vhona zwo tea uri mureili a humbela thendelo kha nṋe. Sa izwi hu nne ndo no kho muṋameli o no kho ḓo badela. Zwino u tea u ita zwine zwa khou takadza nṋe nga tshetsho tshifhinga sa izwi a mushumoni.

Ndi pfha zwi songo tea zwine vhareili vha thekhisi vha ita zwone. Sa izwi arali vhathu vha vha vha tshi kho ya u ṋamela bolt na uber a si vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo ya vha i ṋamela ngauri i a ḓura. Vhunzhi ha vhathu vhane vha ya vha ṋamela bolt na uber ndi vhone thekhisi dza vha tsitsa badani vha vha vha tshi kho ḓi tea u tshimbila vha tshiya kule hune vha khoya hone mahayani. Hu ngazwo izwi vha tshi ita bolt ngauri mihwalo yavho i vha i khou lemela uri muthu a tse badani a tshimbile o hwala a tshi khou ya hayani.

Ngauri vhaya ḓivha uri hu vha ho ḓala vhathu vhanzhi vhono khou ya nṱha na fhasi vho no kho ya fhethu. Na uri a si ḓuvha ḽa u shuma ndi ḓuvha ḽa uri vhathu vha awela. Zwino vha a ḓivha uri muthu o no kho bva nga weekend ndi muthu ane u kho ṱoḓa u tobva zwa shishi zwino u ḓo badela tshelede nnzhi.